Umgalelo uyanceda kakhulu, ngoba uthenga ukutya ngobuninzi. Okuthetha ukuba ufumana izinto ezibalulekileyo ngamanani aphantsi. Oku kwenza lula ukulawula imali yam ngaphandle koxinzelelo kwaye kundinika ukuthula, ngakumbi xa kuthengwe izinto ezisisiseko ezifana nomgubo, irayisi kunye nezinto ezinkonkxiweyo.

Iinkonzo zemali yasefowunini zinceda abazali ekuhlawuleni imali yesikolo, okanye eyedyunivesithi ngendlela ekhuselekileyo nekhawulezileyo. Ngoba, umzekelo, unintsi lwezikolo needyunivesithi zineenombolo zokuhlawula ezifakwe kwinkqubo yemali yasefowunini. Umzali unokungena kwinkonzo ngefowuni, akhethe ukhetho lokuhlawula aze afake inombolo yesikolo kunye neenkcukacha ezo. Okunye ndingathi iinkqubo zemali zasefowunini zinika irekhodi lokuhlawula, nto leyo enokunceda abazali ekulandeleleni intlawulo nganye eyenziweyo. Iinkonzo zisebenza naxesha liphi na, azinamini azinabusuku, ethetha ukuba abazali banokuhlawula naxa izikolo zivaliwe.

Ndicinga into yokuba yenziwa kukungahlawuli amatyala akho ngexesha. Oku kungaphosa imiphumo emibi kumanqaku wakho etyala, okunye ke ndingathi ukuba awunayo iminyaka eminintsi usebenzisa amakhadi ekhredithi, okanye ufake izicelo zemali, unokungabikho kwiziganeko zesikhumbuzo zekhredithi. Oko kunokwenza ukuba ube namanqaku aphantsi.

I-inshorensi yobomi yindlela yokukhusela abantu xa kungenzeka into engalindelekanga njengokufa, ukudendwa emsebenzini okanye ukhubazeko. Iye i-inshorensi ibanike imali. Umntu obhalisa kwi-inshorensi uyabhatala imali yonke iminyaka kwaye ukuba kungenzeka ukuba asweleke, inkampani yeinshorensi iye inikeze imali umntu obhalisiweyo lelo lungu. Le mali iye incedise indlela yaloo mntu ushiyekileyo yokuphila.

Ndicinga into yokuba kubalulekile ukutshintsha igama, kuthetha ukubhalisa indlu egameni lakho ngokusemthethweni. Ukuba indlu ayibhaliswanga egameni lakho, indlu isesegameni lomthengisi nokuba sele uyihlawule. Oko kukhusela imali yakho kwaye kuqinisekisa ukuba ungumnini osemthethweni wendlu.

I-inshorensi yentswelangqesho, iUIF inceda abasebenzi ngemali ethile xa bengaphangelanga, besekhefini lomntwana, bekhathalela umntwana owamkelweyo okanye bengakwazi ukusebenza ngenxa yokugula. Ibonisa ukuba inkampani iyayikhathalela impilo nokhuseleko lwabasebenzi bayo, nokuba kungexesha elinzima.

Ndingamcebisa umntu ukuba ahlulahlule utyalomali, angathembeli kwicala elinye kuphela. Makatyale iimali ezahlukeneyo ezifana nezabelo, ama-contract emali kunye nezindlu ukuze kuncitshiswe umngcipheko. Okunye, ndingathi makahlole inkcitho yakhe, makahlalutye iindlela zakhe zenyanga ukuze abone ukuba ufuna malini ngenyanga, ukuze aphile indlela emnandi.

Abantu abaninzi bagxile kakhulu kwiimfuno zabo zangoku, ezifana nentlawulo yeenkonzo, imali yokutya kunye nezinye iindleko zemihla ngemihla, de bangakwazi ukucinga ngeendleko zokungcwatywa xa besweleka. Abantu abaninzi bacinga ukuba ukufa kusekude kakhulu, ingakumbi xa besempilweni. Oku kubangela ukuba babeke bucala amalungiselelo angxamisekileyo.

Lukhona usapho olwaluhlawulela umasingcwabane iminyaka eminintsi, kodwa ekugqibeleni ibango labo lakhanyelwa ngenxa yempazamo encinane, nje ngokuphosa intlawulo, nokugcwalisa amaphepha ngendlela engalunganga. Bajongana neendleko ezinkulu ezingalindelekanga ngexesha elinzima losizi.